Izipho abakhongi kufanele bephathe izipho.

Ukukhuluma nayo ngendlela ehloniphekile nevumelekile.

Isitambu nenyama yenhloko.

Ukuxhasa umphakathi ngokudla wakithi embuda ngingawuxhasa ngokudla, ngiphinde ngiwuxhase ngamanzi aphephile, ngiphinde ngixhase imfuyo ngokudla nezitshalo ngamanzi.

Zingenza ngizigqaje ngokuba ngowalana eNingizimu Afrika futhi ziletha inkumbulo yokuthi mina ngiwumZulu.

Bekuwumcimbi wokwemulwa futhi ukubambisana kwasiza ukuthi amalungiselelo omcimbi kusheshe, asheshe alunge ngaphambi kokuba umcimbi uqale noma ngaphambi kokuba kube usuku lomcimbi. Lokho kwasiza kakhulu ngoba yonke into eyenzeka ngesikhathi.

Ukwabiwa kokudla kuqalwe kwabiwe ngokuthi kuqale udle noma kunikezwe izihambeli noma izithameli. bese-ke kugcina abomndeni.

Kungaba ingoma yezinsizwa nezintombi kube ushameni, kube ifolo.

Ngingayichaza ngokuthi ukuthi, umuntu ngumuntu ngabantu.

Ngalandela imfashini kanti ngizohambe ngibe nengqinamba yezimali, ngingasakwazi ukuthi ngingene esitolo ngithenge leyo mfashini engiyithandayo ngenxa yokuthi imali anginayo futhi ngiyazisola ngalokho, kuyisenzo esibi.

Ukuthi uma ukhula izigaba ziyahluka, ziyahluka futhi nendlela yokuy'phatha iyahluka.

Leli ithuba elizoguqula impilo yami ngibe yindoda.

Isiza ngokuhlanjululwa nokuzwakalisa imizwa njengomphakathi.

Imvamisa ayigqoka ngey'nsuku ezinkulu noma ngamaholidi amakhulu lapho kusuke kubungazwa khona izinhlanga nezinhlanga ngamasiko namasiko.

Uthando ngoba luyisisekelo senhliziyo nomshado.

NjengomZulu, leli siko linikela emphakathini ngokuziphatha, ngokuba nenhlonipho kanye nokubumbana ngokwazi ukuhlanganyela nabanye abantu nibumbane.

Hha, imbala yengwe noma kuvamise ukuba umbala wengwe. Umbala wengwe kuvamise ukuthi uqhakambisa ukuthi uwumZulu futhi ngokuphelele, kanti ukuze lugcineke kwezemfashini sezikhona nezikibha ezitholakala ezindaweni lapho khona okugcwele omntaka kabani futhi sinalo lolo hlobo lomdwebo noma lobungwe umbala.

Isisombululo ukuthi uma kukhona oyedwa ophula imithetho kuthathelwe yena izinyathelo ezithile noma kube nezijeziso ezifanele.